Emazweni ahlukene imikhuba yendabuko efundisa amantombazane njengoba eshintsha aba ngabesifazane. Ihlukile kakhulu e-Afrika imikhosi efana ne-umhlanga noma intonjane ifundisa inhlonipho, ukupheka, nokuziphatha okuhle. E-Asia ezinye izindawo zifundisa amakhono asendlini, inhlonipho kubadala, nokuzilungiselela umshado. Ezinye izizwe zakwandiya zifundisa indwangu, ubucwebe, noma umsebenzi wezandla. Nakuba imigomo iyefana ukulungiselela ubuntombi izindlela nezinhlonipho kwehlukene ngokwamasiko nendawo.

Usikompilo lwemvunulo nemihlobiso yendabuko yamaZulu lubalulekile ngoba lukhombisa ubuZulu, isithunzi, umlando kanye nobuhlanga bomuntu. Izingubo zomdabu, izigqoko nezinsiza njengamaphiko, izinkehli nezibheshu zidlala indima ebalulekile emdansweni yakwaZulu. Ziveze izikhundla zomuntu emphakathini, ubulili nobudala futhi zandise ubuhle nokuzithemba ngesikhathi semicimbi efana nemishado, imicimbi yesintu, noma imikhosi yokuhlonipha amadlozi.

Ukuze imiphumela yephrojekthi ibonise ukuzwela uzwelo nomusa, ngingaqinisekisa ukuthi wonke amalunga aphathwe ngenhlonipho alalelwe izidingo zawo futhi abandakanyeka ezinqumweni. Ngisebenzisa indlela yokubambisana, nginikeze usizo oluqondene nomuntu siqu futhi ngigweme noma yikuphi okwahlulela. Lokhu kusiza ukudala umphakathi onakekelayo nowamukelayo.

Yebo, isibonelo esivela kusiko lwamaZulu isidliso sakusihlwa ngesikhathi somshado noma wumcimbi wokukhumbula amadlozi. Kudliwa inyama, ipapa nojeqe futhi ukudla kuhlangene nomdanso yingoma nokwabelana okubonisa ukuhlonipha amasiko ukuhlanganisa umndeni nokugcina amagugu esintu ephila.

Amasiko womngcwabo wamaZulu aguquke ngenxa yomlando wamakoloni ukufudukela emadolobheni nokwabelana kwembulunga yonke, okwaholela ekuncipheni noma ekuhlukanisweni kwamasiko endabuko. Izinkolo zangaphandle ikakhulukazi ubuKrestu ziye zathina indlela yokwenza imingcwabo. Nokho abanye abantu basazama ukuhlanganisa amasiko endabuko nezindlela zesimanje.

Yebo, amathonya esimanje angashitsha incazelo nomthelelo womzwelo womkhosi wendabuko ngoba abantu abaningi sebehlangana nezinkolelo nezindlela ezahlukene. Ukunciphisa ukujula kokuxhumana namasiko, ukusetshenziswa kwemidiya yesimanje nakho kudlala indima ekwehlisweni ubunzima bomuzwa womkhosi wendabuko.

Ubuhle ugcina kwesiko kungagcina amasiko nemvelaphi yomndeni. Ububi ukungahambisani nezinguquko kungadala ukungezwani nomphakathi wanamuhla. Umthelela empilweni yendodakazi, ingase izizwe ingahlangene kahle nomphakathi noma ibhekane nengcindezi yokugcina amasiko.

Imibuzo, uzizwa unjani ngalo mcimbi? Ingabe kukhona okukhathazayo noma okuthokozisayo? Ingabe uyazi izinyathelo nemigomo yesiko? Usizo, mukhuthaze ukuba azizwe ekhululekile futhi ezenzela izinqumo. Msize axhumane nomndeni noma abadala uma kudingeka. Msize aqonde kahle izinyathelo nezincazelo zamasiko.

Izinzuzo ukudla okusheshayo kulula futhi kusheshe kuvumele abantu ukuba benze izinto zabo kalula. Izithiyo kunganciphisa ukusetshenziswa kokudla kwendabuko nokulahleka kwamasiko nokuxhumana komndeni, futhi ukudla okusheshayo kungaholela ezinkingeni zempilo ezifana nokukhuluphala.